Dumela ke re ke bone papatso ya life cover television-eng. So, ne ke batla le ntlhalosetse hohle, ho qala ho ya ho funeral cover, life cover ho ya ho ile. Hobane ke na le bana ba babedi bao ke batlang hore ha lemo ntse di ya, or ho ka etsahala e nngwe ya dintho ho nna, be ke tseba hore ba right na maphelong ene ba na le cover e ba , e ba bo e ba beng ba tlo itlhokomela ka yona. So, ke kopa tlhahiso le pontsho hore le sebetsa jwang?

Banabeso ke utlwile hore ba re ha o na le life cover o tla fumana tjhelete e ngata. Empa nna ha ke understand-e hobane se ebile ke ntshetswa tjhelete e ngata haholo fela ha e sa ntho tsa ka tsa tsa tsa tsa kgwedi ha di sa kopana. Kopa tlhaloso e hantle hore life cover ena ya lona e sebetsa jwang, hobane ka selemo le selemo dintho di a nyoloha, ke utlwa ntso thwe tjhelete ya hao ya, ya hodimo mare tlamehile ho ba ne le tjhelete e ke e kenyang. Ka moo nna ha ke sebetse kopa tlhahiso e e bonahalang e hlahisang tsohle tse etsahalang mona sebakeng.

Dumela, ke ne ke ngodisitse hore ke fumane tjhelete ya UIF matsatsi a ho feta. So, ke bona ke sa thole tjhelete ya ka. Ke kopa le nhlalosetseng hleng hobane nna tjhelete e le ke e sebeleditse ne le e hula. So, kopa le nthuseng le nhlalosetseng hantle mabapi le nna, why ke sa thole tjhelete ya ka. Bana beso hle kopa re sebedisane hantle hobane sena na a sa ntula hantle. Hobane tjhelete ena kgale ke emetse ene e se le ka makgetlo se le Labobedi hona jwale. Tse tse ke thola hore tjhelete yaka e ntse kgutlisetswa morao ho ntso thwe di-signature jwalo, jwalo. So, hona jwale bothata ke eng? Kopa le nhlalosetseng hle.

Life insurance e sebeletsa batho hantle ene e thusa mang kapa mang. Ho tloha ho ngwana a monyenyana ho ya ho ile ho baholo ba rona. So, di-price tsa teng di tjhentjha ho ya ka tsona dilemo. So, ha o na le dilemo tse nyenyane. O patala hanyane. Ha o le motho a moholo, o patala haholonyana. Life insurance e o thusa ka dintho tse ngata hao hlaile mafu le ha o felletswe ke mosebetsi. Le ha o ka ba le seemo sa hore o ka se kgone ho ya mosebetsing, o lo sebetsa ba o patalla. So, e sebetsa ka mokgwa oo.

Deposit le yona e bonahala re tla e kopanela hobane tjhelete ena e e ngata haholo. Hobane re reka e le ntlo ya lelapa. So, bohle tlamehile ba ntshe ho itseng ho ya ka ho lekana. Ho bontsha ka ho e leng bohlokwa ba rona re le bohle, so e betere ha bohle ba contributor. Hore at least kgwedi le kgwedi, re kgone ho ntsha tjhelete e nyenyane hantle, e tlo kgonang ho e patala, e sa re lematse dipokotong.

UIF e leng Unemployment Insurance Fund. Ke tjhelete eo bohle basebetsi ba e ntshang kgwedi le kgwedi. Bohlokwa ba tjhelete eo ke ho thusa ha so tswile mesebetsing e leng horeng batho ba bang ba e bitsa blue card. Blue card ke hore ba o fa lump sum ya hao kaofela ya dilemo tseo o di sebeditseng. Or ho ba na le e nngwe tsela e leng horeng o claim-a ha o qeta ho fellwa ke mosebetsi wa ya. Then ha o ntso ya jwalo jwalo, tjhelete ya teng e ntse hafowa ho fihlela e fela. So, e thusetsa ona hore ha o ntso le busy o batlana le mosebetsi. O bo ntso kgona ho kwala mabaka a ka tlung le tsona dikoloto tse ding tse leng hore ha wa kgona ho di kwala ha o ntso sebetsa.